Lo mqimbi ubunohlonze abantu bayo yonke iminyaka bebambe iqhaza ekuphekeni, ekuhlobiseni nasekunandiseni, ukusebenzisana kube ngukhiye empumelelweni yomcimbi, njengoba umoya womphakathi okhuthazayo. Abantu baqhumene nemisebenzi yokupheka eyabiwe kanye nokushintshisana ngamasiko, umthwalo womsebenzi owabiwe, umzamo ohlangene waqinisekisa izinhlobonhlobo zokudla okumnandi, kwehlisa imithwalo yomuntu ngamunye. Lo mcimbi ube yimpumelelo enkulu abantu bajabulele ukudla, umculo nokuzwana.

Izitayela zomdanso wesiZulu njengendlamu kanye ukusina zidlala indima enkulu ekuqhakambiseni izisiko nobuyena besiZulu ngokuthi ukugcina amasiko. Imidanso idlulisa izindaba zomlando, amasiko kanye namagugu, ukuveza amagugu, ukunyakaza kanye nemvunulo kukhombisa umlando wamaZulu, izinganekwane nempilo yomphakathi. Ngomnyakazo anomdlandla kanye nemvunulo yesuntu imidanso yamaZulu ikhombisa ngamagugu acebile nokugqina kwabantu abangamaZulu.

Ukufaka ifilosofi ye-ubuntu ohlelweni lwezimfundo ngingayenza amaphrojekthi wecembu, abafundi basebenza ndawonye ukuze bafinyelele umgomo ofanayo, bakhuthaze ukusebenzisana kwecembu kanye nokucikana. Lo msebenzi uzosiza abafundi ukuthi baqonde futhi bahlanganise imigomo ye-ubuntu yokuqhumana nomphakathi.

Labaholi badlulisa amasiko, bafundisa amathwasa ngamagugu, amasiko kanye nezibopho, bagcwalisa izimiso ezinhle, bagcizelela inhlonipho, ukuziphatha kahle nokuzibophezela komphakathi. Umthelela walaba baholi ujulile ubumba ubunjalo nezimiso zabantu abasha futhi ukuqinisa izibopho zomphakathi.

Amasiko okulungisela ukudla anomthelela ekwazisweni kwamasiko nasekuqhubekeni ngokuthi, ukugqina amagugu, izindlela zokupheka zendabuko nezindlela zokupheka zidlulisa umlando wamasiko kanye namagugu. Ukuqinisa izidinganiso zamasiko, amasiko okudla ngokuvamile abonisa izinto ezibalulekile zamasiko njengokungenisa izihambi, ukuhlonipha abadala noma ukugujwa kwezikhathi ezikhethekile. Lawa masiko asiza ukugqina ukuqhubeka kwamasiko futhi aqinise ubuwena ezizukulwaneni zonke.

Ngokuthi uhloniphe amasiko ulandela izimiso zamasiko futhi uhloniphe ukubaluleka kwesiko, ukulalela uvumele ukuthi axoxe ngezinto ahlangabezane nazo kanye nemizwa yakhe ngaphandle kokwahlulela. Ukumeseka kwakho kungamsiza azizwe eyigugu, ehlonishwa futhi eqhumene nefa lamasiko akhe.

Ukuhambela umbuthano womphakathi olungisa ukudla kwesintu, sasebenza ndawonye sixoxa izindaba kanye nokuhleka, lokhu kwangenza ngizizwe nginamuzwa oqinile wokuba ngingowakho kanye nokuqhumana, ukugqamisa ukubaluleka kokubambisana komphakathi.

Kukhuthaza ukuqhubeka komphakathi namasiko ngokuthi ukwabelana ngolwazi, ukwakha izibopho ukubambisana kuqinisa ubudlelwano, ukulondoloza amagugu, ukudla kwesintu kuqhumanisa abantu nezimpande zamasiko abo. Ukugubha ubuwena, lo mzamo ohlangene udlala umuzwa wokubambisana nokuqhubeka